Gore ditleliniki di nne di nnyane jaana ko metseng, especially ko magaeng, ke taba ya gore ba ipoleletse gore magae ao ke metse e mennyane, gape le gore batho ba sa fitlhela dilo tse di botlhokwa mo ditleniking, ke taba ya gore ditleliniki tse gore di nne kgakala, batho ga ba kgone go fitlhelela dilo tse di siametseng ka nako, jaaka motho ga a tla opelwa, or-e motho a fokotse thata mo sick-eng, e e le gore tla ba e kry-ile, tlamehile jaanong a palame transport-o, or-e a hire transport-o e mo ise kgakala. Le nako tse dingwe le batho ba ba dulang ko metseng ga ba kgone go fitlha ko tleliniking ka nako, le nako tse dingwe ba tswafa le gore ba kry-e le meriana ka gobane tla be a tswafela gore tleliniki e kgakala.

Gore ke nne paramedic-ke, ke tla dira botoka ka eng? Ke tla dula ntse ke le mo metseng, ke dule ntse ke le gaufi, ke kopantshe le batho le bagodi, le batho ba e leng gore ba dule ba ntse ba le mo di-wheelchair, batho ba fokolang, batho ba ba sa boneng, le gore ke direla gore batho ba na le access-e mo go nna ka metlha yotlhe, ba dule ba ntse ba n-kry-a gongwe ko ke tsamayang teng. Ke tla dula e le gore phone-u ya ka e dula ntse le le teng, le gore ga ke sebetsa, ke sebetse mo e leng gore mo metseng e ke itseng gore transport e kgakala mo teng, le gore ke ipatle mo bagolong ba e leng gore ka itse go na le batho ba e leng gore le bakudi ba e leng gore ga ba kgone go ikisa ko dis'petlele le ko ditleliniking, gore ke kgone go ba isa le go ba tsaya ka metlha yotlhe.

Go na le di-health care product tse dintsi tse e leng gore mo re a bona gore mo ga go a siama, especially di-health care products tse e leng gore ba tshepisa batho gore sefatlhego sa gago sa go nna skoon ka matsatsi a rileng, o tlo go lala o fokotse or o fola ka matsatsi a a rileng. Go na le di-health care products tse e leng gore re a bona jaaka batho ba bangwe tlhole ba di rekisa mo straat-eng, tse e leng gore ga re itse gore a mme le di dokotela le di-nurse gore ba di itse, tse e leng gore ga le wena o di sheba jaana le mo botlolong ya teng, ga di a kwala gore dilo tse di kry-ile dilo tse di botlhokwa tse e leng gore di a tlhokagala jaaka meriana e e siameng. Go na le meriana e me ngata e e leng gore e tshepisa dilo tse dintsi le gore di tla godisa tse dintsi, jaaka go na le meriane e kgonang le gore e kgona gore e kgona go fodisa HIV and AIDS, maar ra itse gore a gona meriana e jalo nou jaana, ke treatment ARV, e le gore o kgona go e nwa, o tsaya treatment-e, e godisa CD four count ya gago.

Gore ditleliniki le dispetlele di dule ntse di tletse batho ke taba ya gore ko ditleliniking ga gona babereki ba ba lekanang batho ba ba kulang ba ba tsenang mo tleliniking le mo dispetlele. So go diragala batho ba ba ngata ba tla, ba tlhoka thuso ka nako e le nosi, and-e di-doctor le di-nurse ba a short-a. So, ga e le jalo, e dira gore batho ba nne ngata, ba dule ntse ba tla mo sepetlele ka gonne ga ba kry-e thuso ka nako e tshwanang. And-e jaanong go diragala gore go na le doctor e nosi e e thusang batho ba ba fifty, ba ba hundred ka letsatsi. So, jaaka nna jaana, ke itira example, ke kgang ya gore every time le nna ke a sepetlele ka gobane ke na le bothata ba matlho. E direga gore ke ema sebaka ko sepetlele. Tlamehile ke tsoge ka five goseng, ke dire make sure gore ga ke ya sepetlele ke tswa ke jele, ga ke sa ja ka go tlhola die hele dag ko sepetlele ka gobane e seng yalo, ga ke sa tle ka five goseng, ga ke tle go tsena ko sepetlele.

Ee, nna ke tla ya le nna go a go bona ngaka ka gobane go na le dilo tse dintsi mo bophelong tse e leng gore di a re affect-a, especially rona bašwa. And-e re dula re ntse re kgathaletsegile or-e ka maikutlo a rona, maikutlo a rona a dula ntse re nagana dilo tse dintsi tsa mmereko, bophelo, gore le nou jaana dilo tsa rona di kopane mo bophelo. Maar-e le nna ke tla lakatsa le nna go bona doctor wa ngaka wa kelello ka gobane batho bao ba go thusa gore o bue maikutlo a gago ka metlha e yotlhe ka nako e e rileng.

Batho ba tlhole ba dutse sebaka mo ditleniking, gore e ame batho ba ba dutseng le bone mo tleliniking, ke taba ya gore o tla fitlhela gore go diragala gore jaaka mongwe nyana a ba a kula, a tshwere ke sick-e e le gore infectious, e kgona go latela le batho ba bangwe ba ba dutseng le bone, ga a ntse a gotlhola jaana, nako tse dingwe a gotlhola, o gotlhola jaana a sa le molomo, or a sa baye lapa mo molomong, or-e legetla mo molomong, e and up-a e affect-a le motho e le goreng ene na kula maar na kula sentle. Le gore nako tse dingwe le batho ba le ga ba dutse jaana, e dira gore batho ba ngata ba end up-a ba kry-a di-sick-e ka ba ne go dutswe di ka batho ba ba ngata ka nako e nosi mo teng ga tleliniki or-e sepetlele. So e diragala gore batho ba and up-a e le gore le bone ba feel-a worse or-e ba nne infected-e ka di-sick-e tse ba bangwe ba na le tsone.

Ke ne sa ikutlwe sentle, itse ba nthaya jalo mo tleniking, ka gobane ke motho o e leng gore gape o tshwengwa ke di-tonsils. Ka gopola gore ke ile ka ya tleliniking ka go ke gateletswe ke di-tonsils. Ke ga e le gore a ke ya tleliniking, ba mpolelela gore a go na meriana ko dis'petlele. Ke ile ka sa ikutlwe sentle mo maikutlong ka gobane ke ile ke ipotsa, ke re ga e le gore ga nka tlhokafala moo, go a go berekiwa jang? Batho ba ko gae ba gore eng ba ntse ba itse gore ke ile tleliniking? Ntho e diragalang ko ditleliniking nou jaana ga go siame nix. Ka gobane nako tse dingwe o tlhoka meriana e, le gore government-e ya rona ya re fail-a re le batho maar ga e bone selo seo. Gore go tla jang batho ba ngata ba patala ko ditleliniking maar e be go sena dilo tse di botlhokwa jaaka meriana mo ditleliniking. Tlhole ke ipotsa le selo seo, metlha e yotlhe ya kwa ditleliniking nou jaana ke a tswafa le gore ke ye ditleniking tseo ka gobane ke ipoleletse gore go a tshwana, ga go sa na le meriana le koo.